Mali ya lembe na lembe loko pfala khadi ra wena a yi tlherisiwi hikuva a wu hakela swona swikweleti swa wena.

A swi hambani hikuva hinkwaswo u hakela lembe na lembe mali ya kona.

Yi ku pfuna hikuva loko u nga ri na mali va kota ku ku lomba nkarhi wun'wana ni wun'wani wena u va hakela endzhaku.

Ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti ya tirha hi ndlela leyi va ku nyika mali va ku lomba mali loko va heta wena u va va ku ve byela leswaku u yi hakela njhani mali leyi kumbe n'hweti yin'wani na yin'wani u humesa mali yo tani ku za i fika eka yona mali leyi va nga byela leswaku u fanele u yi hakela.

Ku ri va ku pfulela yona akhawunti ya xikweleti ko tala va lava ku vona leswaku wa tirha ke nakona va lava ku vona phepha ra bangi leswaku ku na mali leyi i nghenaku n'hweti na n'hweti eka yona bangi ya wena ke ni malembe.

Mali ina hi yona xitlhangu xa vutomi loko u pfula akhawunti u ti vekela mali ya eka siku ra nghozi kumbe siku leri u yi lavaku u swi kota ku ti endlela sweswo u lava ku swi yendla.

Ndzi nga mu tsundzuxa leswaku a pfula yona bangi ya Nedbank hikuva bangi ya Netbank yona ti-charges ta kona ti le hansi swinene a yi fani tibangi tin'wanyani nakona vana vo tala va swikolo va tirhisa yona.

Ndzi ehleketa leswaku ku ta laveka maphepha ya lomu a humaku kona ku fana na yo komba leswaku u amukelekile ku va eka rona tiko leri na yona passport.

Akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi u ti pfulelaka yona u veka yona mali ya wena kambe leyi i n'wanyana ya credit i akhawunti leyi u yi pfulaka loko u la ku lomba mali ebangi mali ya kona u tlhela u yi u yi vuyisela hi katsongokatsongo.

Ina u nga tirhisa rona khadi ra debit ku xava swilo loko ri ri na mali u nga xava swona swilo eka inthanete i rona khadi ra wena nakona loko u ri na na na app-e eka yona foni ya wena.

Akhawunti ya ya bangi ya wena ya karata ra wena u ri vona eka rona karata ra wena va ku tsalela yona kwalaho futhi ni le ka phepha leri va ku nyikaku rona loko u heta ku pfula yona akhawunti ya wena ya tsala.

Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa lembe na lembe hi mhaka ya ku ri u fanele u hakela xona xikweleti lexi u nga xi endla ku za ku fika eka yona mali leyi mi nga twanana hi yona leswaku u fanele u yi hakela.

Loko u nga ha ri tirhisi khadi ra wena kambe ri nga so pfariwa a wu hakeli mali ya xikweleti u hakela mali ya xikweleti loko u ri tirhisa ri ri na xona xikweleti lexi u faneleke ku xi hakela.

U fanele ku langutisa leswaku khadi lero ra swikweleti loko u a ri charge mali ya le henhla kumbe ri charger mali yitsongo leyi u ta swi kotaku ku yi hakela ke.

Lexi lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena i meseji loyi va ta ku rhumelaku wona kumbe eka app-e ya wena u swi kota ku vona leswaku u hakela mali muni.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va ta ku blacklist-a leswo swi vula leswaku a wu nge he pfumeleriwi ku endla xikweleti kumbe ku teka eka tin'wani ti-shop-o kumbe ku lomba yo mali.

Munghani wa mina ndzi twe leswaku munhu un'wana na un'wana u pfumeleriwile ku endla ro khadi leri ra credit se ndzi navela ku ri endla leswaku ndzi ta swi kota ku akela ye manana hi rona khadi lero ra credit eka mali leyi ya credit ndzi ta swi kota ku hetisela yo yindlu ya vatswari va mina.

Switirhisa lexi tirhisisaku mali yo tala i movha movha yi hi pfuna ku famba kun'wana ni kun'wana lomu hi la ku yaka kona nakona yi lava mali yo tala hikuva i na ku onhaka leswo swi lava mali i na ku yisiwa ka ti-service swi lava mali loko yisa eka yona service yaleyo.

Mali ya khomixini leyi u yi hakelaku loko u xava nhundzu eka matiko man'wani i mali leyi yi ku pfunetaka tihakelo to tisa yona nhundzu leyi u nga yi xava eka rona tiko lero hi xinghezi i vitaniwa yona tax.

Ndzi tirhisa akhawunti ya bangi ya Capitec deposit loko va ya deposit-ile a yi teki wo a yi teki nkarhi wo leha yi teka yona less than ya timinetse.

Khadi ya debit i khadi leyi yi ku pfumelelaku ku endla swo swikoloto ku ku lomba yo mali loko u lava ku yi pfula khadi leyi u fanele ku ya eka yona bangi ya ka khadi leyi u lavaka ku yi pfula.

Ndzi nga mu tsundzuxa leswaku u fanele leswaku a pfula akhawunti ya le bangi hikuva loko u kuma ntirho ku laveka yo akhawunti loko u kuma yo mali ya social grant na yena i lava mali ya akhawunti lani i ta nghenelela ka kona sweswo swi kahle hikuva a wu yi wa yima tilayini etiposweni loko ku fana na loko u humesa mali u nga ri na akhawunti.

Leswi u faneleke ku swi landzela loko u pfula akhawunti ya le bangi hileswaku ku laveka yini ebangini nakona u tiva leswaku ku laveka mali ya vungaki leswaku bangi ra wena ri sungula ku tirha hikuva loko u heta ku pfala akhawunti ya wena ku na mali leyi u yi hakelaka kumbe leyi i ta kokiwaka loko u chela mali ka bangi ra wena ri hakela mali leyo i tirha ku hakela ro khadi ra wena leri u nga ri pfula.

Loko u humesa mali ya wena ku na mali leyi i kokekaka bangi ndzi ehleketa leswaku i mali leyi i kokaku ku hakela ro bangi lero i xilungu va yi vitana to ti-charges.

Mali loko i ri ka fixed charges a yi ko a yi dyeki a ku vi ni mali leyi i dyekaka kambe loko i tshame ntsena i na ku hunguteka katsongokatsongo leswi endla leswaku vanhu vo tala va veka timali ta vona ka fixed.

Loko u lava ku pfala akhawunti ya wena u fanele ku ya ebangi u va byela leswaku u kombela va ku pfalela akhawunti ya wena hi ndlela leyi va ta ku pfalela yona.

Ku na mali leyi u swi kotaka ku yi seyivha eka yona akhawunti u yi pfalela ku fikela wo nkarhi lowu u ta laveka ku yi veka hi yona hi ndlela leyi pfuna ku hlengeleta mali loko u te u ta yi humesa hi yo nkarhi leyi a yi nge humi ku fikela wo nkarhi lowu u fika.

Loko ndzi humesa mali ku tlhela ku kokiwa mali yo tani swi endla leswaku ndzi nga titwi kahle hikuva i ni dyela mali leyi hikuva kun'wanyana u kuma munhu u n'wi hoxela hundred rand a ni lava ku yi tirhisa eka yi helerile se loko ndzi yi humesa i ya lava ku huma se u fanele ndzi humesa ninety something rand se a yi ni khomi kahle leyo.

Mbuyelo o pfula akhawunti ya bindzu hi ku ri loko u swi kota ku va ni ti-cheque akhawunti nakona u swi kota ku veka mali yo tala because a hi yi personal akhawunti i ka akhawunti ya bindzu.

Munhu loko u lava a lava ku endla deposit u ya eka bangi eka ATM leyi i deposit-aka mali u fika eka yona bangi leyi u longela mali loko u heta ku deposit-a i famba mali ya kona.

Ina eka vinyi va ba va bangi i fambisa eka vinyi va bazi va bangi yi fambisa kahle hikuva va ta koka yo mali ya vona ya ti-charges leyi i lavekaka.

Ndzi fika ebangini ndzi nga fika ndzi va vutisa leswaku xana akhawunti leyi i tirha njhani nakona loko ndzi longela mali kumbe ku ri na mali endzeni i tshama i hlayisekile ke a yi dyeki ku fana na loko u longela mali va ku ku na ti-charges leti kokekaka nakona if ti kona ti-charges leti kokekaka ndzi nga va vutisa leswaku i dya mali yo fika hi kwihi.

mali leyi hi ta mi hakerisaka yona sweswi i mali ya a khadi leri hi ta mi nyika ka yona mi hakela ro khadi ralero hambi mi nga ri na yona lo mali leyi va ta yi koka loko mi ta longela mali eka akhawunti ya n'wina a swi hluphi nakona ku ta va na mali ya n'wina a yi nge koti ku huma hinkwayo hikuva ku na lexi hi xi vitanaka yo daily limit mi fanele ku humesa mali yo fika hi laha mi ta pfumelaka leswaku hi mali leyo.

Heta ku pfala khadi ra wena ra bangi u fanele u chela mali leswaku rona khadi ra wena ri ta swi kota ku va active ri tirha nakona hi yona ndlela leyi hi swona leswi u ta swi kotaku ku vona leswaku ya tirha kumbe njhani.

Munghana wa mina u fanele ku pfala akhawunti ya wena ya bangi loko u nga yi tirhisa hikuva loko u yi tshika u nga yi pfali kambe u nga ha yi tirhisi ku ta va na ti mali leyi i ta kotekaka siku leri u ta lava ku tirhisa ro khadi lero u ku u lava ku chela mali u ta kuma mali ya wena leyi u nga yi chela yi dyekile.

Ku na mali leyi i nga tekiwiki nkarhi wihi na wihi ku fana na loko u lava ku veka mali u vekela yo ti-December teto hi ku vekela yona siku leri u ta yi humesaka hi yona mali leyi loko o za u yi chela a wu nge yi teki nkarhi un'wana ni un'wana u ta ze u yi teka loko u ka fika ro siku leri l ralero.